beenqanawa nenkampani zokungenisa nokuthumela impahla bajongane neengxaki ezifana nokuba amaphepha awagcwalisa ngokulungileyo. Kubekho iingxaki zokuba abantu bafuna ukungenisa izinto ekungamelanga bazingenise, kuphinde kugcwale ngoba abantu bathumela izinto rhoqo.

Iimbaleki, abahambi nabantu abakhwela ibhayisikili abakhuselekanga ngokuba indlela azinayo indawo yabantu bodwa. Umntu funeka ehambe phakathi endleleni, indlela ehamba iimoto kwaye neetrakhi. Bubungozi ke obo. Ukuba bendinawo amandla okutshintsha indlela idolophi yam ekhathalele abahambi ngayo ndingenza ukuba kubekho indlela yabantu apha ecaleni kwendlela yeemoto. Loo nto ibizwa ukuba zii-sidewalks.

Abaqhubi beetekisi mabayeke ukungxamela ufika kwiindawo abaya kuzo ukwenzela uba bazokwazi ukuthutha abantu baphinde babuyele emva. Loo nto ithetha ukuba baxabise imali ngaphezu koba bexabise ubomi bomntu. Ukuba bangayeka ukwenza le nto bangalandela imithetho yasezindleleni, baqhubisane kakuhle nezinye iimoto.

Ukuba ezinye iindawo zinganayo iGautrain okanye uthungelwano lukaloliwe oluhamba ngesantya esiphezulu kungathetha ukuba abantu bangakwazi ukufika kwezinye iidolophi ezikufutshane kunabo msinyane. Ngokuba iGautrain iyakwazi ukusuka eRhawutini iyotsho ePretoria ngesantya esiphezulu, umntu akwazi ukuba ahlale eRhawutini kodwa esebenza ePretoria amane esiya mihla le. Loo nto ingathetha ukuba lo umntu angakhawuleza ukufika emsebenzini aphinde abuye kwaye nokucoceka kwayo kusezingeni eliphezulu. Nangoko ke kuthetha ukuba nee-accidents ezi zalapha endleleni ziyancipha.

Iingenelo zokusebenzisa inqwelomoya xa usiya kwindawo ekude zifana nokuba ukhawuleza ufike. Ufika kwamsinyane kunokuba ubuziqhubela ukuya kuloo ndawo. Okwesibini, uhlala kakuhle uhlale kamandi kwinqwelomoya ngoba yenzelwe abantu abathile abalingene yona kuphela. Iyakhawuleza inqwelomoya kwaye uziva unethezekile kuyo.

Izithuthuthu kuyanyanzeleka ukuba zibe nendlela yazo zodwa ngokuba abanye abaqhubi abayilandeli imithetho yendlela. Loo nto ifaka iimpilo zabaqhubi bezithuthuthu emngciphekweni. Ukuba bebenayo indlela yabo bodwa bebenokwazi ukuba bazihambele kakuhle endleleni bangasokolisani nabanye abaqhubi.

Phambi kokuba ahambe ngenqwelomoya kunyanzeleke ukuba afunde imigaqosiseko yaloo nqwelomoya aza kuyikhwela. Funeka aqinisekise ukuba akaziphethanga izinto ekungafunekanga aziphathe kwinqwelomoya, izinto ezifana nezikhali. izikhali azingeni kwinqwelomoya. Funeka aqinisekise nokuba uyiphete i-ID yakhe kwenzele ukuba kuzobonwa uba nguye lo uzawukhwela kule nqwelomoya njengamntu ohleliswe ukuba ibe nguye oza kuyikhwela. Funeka aphinde aqonde ukuba imithwalo yakhe ilingene le ndawo azawuhlala kuyo okanye ahlalise imithwalo.

Iirenki zeeteksi singahlala singabahlali okanye sidibane sixoxe ukuba mazicoceke. Azicocekanga iirenki zethu kwaye loo nto ifaka ubomi bethu nabanye abakhweli engciphekweni. Enye into iirenki zethu azibhalwanga kakuhle ukuba le itekisi iya ndawoni na. Loo nto inganceda kakhulu ukuba ingalungiswa, umntu angazifumani ekhwele itekisi erongo esiya kwenye indawo.

Ndiyakuva mhlekazi uba uthini kodwa eli tikiti sekukudala ndilithengile, kwaye imiyalezo ebendiyifumana mna ukuba ndizokhwela ibisithi ndiya eKapa. Ndiyaxakwa ngoku xa ndifika apha kusithiwa mandikhwele ibhasi eya eThekwini. Ibhasi eya eThekwini iyawundifikisa njani eKapa? Kungxamisekile uba ndifike eKapa ngoba ndiya emngcwabeni ngomso lo usayo. Nceda bhuti ubone uba uyilungisa njani le nto ngoba iyandicapukisa kakhulu.